Hu thoma ha fhela miṅwedzi ya rathi.

U ya nga ha nḓivho yanga vhana vha ḽa lu songo linganaho, vhu songo linganelaho ngauri vhaṅwe vha vhuya vha tshi amba uri tshigede na tshigede tsho ḓisiwa mara thi ngo tshi ḽa.

Nṋe ndi funa zwiambaro zwavhuḓi, zwiambaro zwine zwa vha zwiambaro zwa ṱirekisuthu zwa khaḽa ntswu na tshena.

Zwine zwa ṱalusa mbingano ya sialala ndi ku ambarele, zwiḽiwa na ku i, maitele a zwithu, matshimbidzele a phurogireme ya ḽeḽo ḓuvha nga mutshato.

Zwo anganyela masheleni a zwo ngo to leluwa ngauri zwi bva kha uri vhone vha kho ṱoḓa uri hu ḓe vhathu vhangafhani kana hu vhe na vhathu vhangafhani kha mutshato wavho ndi zwone zwine zwa ḓo amba wa ri vha tonga masheleni mangafhani fhedzi kha ra ro anganyela vhathu vha sixty to seventy zwi nga vha ṱoḓa vho fara masheleni o swika fifty thousand.

Ha hashu hu tshi itiwa mukusule hu thoma ha yo kiwa muroho muroho kwa u munzhi wa ḓa wa bikiwa u tshi fhedza u bikiwa wa dzhiiwa luselo muroho u ḽa ha konyongedziwa u swika u tshi vha soft lune wa kona u itea zwigwada kona u itea mukusule vha u vhea nga zwidzhumba zwidzhumba uri hu kone u oma vha vhea ḓuvhani nṱha ha mazennge uri hu kone u oma.

Ndi maitele a u thoma nga u rabela tshifhinga tshoṱhe musi hu tshi itwa vhuṱambo vhathoma vha vha rambela vha vula dzi nḓila uri vhuṱambo vhu tshimbile zwavhuḓi.

Hahashu hu bikiwa zwiḽiwa zwa siyalala nga musi hu na vhaeni vho teaho vhane vha kho tea u fhiwa zwiḽiwa zwa siyalala sa tsumbo kha arali hu na vhathu vha kho ḓaho vho no bva kha dziṅwe dzi tshaka vha dziṅwe dzitshaka vha bva kha dziṅwe dzi province vha si vhavenḓa ra bikela zwiḽiwa zwa siyalala.

Ee ndi nga zwi takalela u vha kha mbingano ine i itiwa nga vhahulwane.

Hai musala uno vhana avha tshena dzangalelo la u ḽa kana u bika dovhi nga murahu ha musi dovhi ḽi tshi nyaga zwithu zwinzhi zwo fhambananaho uri hu vhe na dovhi hu tou vha hu na zwithu zwinzhi zwo fhambananaho lune zwi dovha zwa dzhia tshifhinga futhi.

Zwiḽiwa zwa dzi fast food zwine nda zwi takalela ndi bega.

Vho makhulu vha thusa vhukuma ngauri zwi thusa uri vhana vhashu vha aluwe vho tsireledzea kha malwadze na kha zwithu zwoṱhe ngauri vho makhulu vha vha kho vha laya uri vha songo ita hezwi vha songo ita hezwi hu itiwa hezwi zwi itiwa so vhavha vha khou vha thusa.

Musi vha tshi ita mukusule vha tea u thoma nga uka muroho wavho vha ḓa vha u ṱanzwa vha u dzhenisa bodoni ine vha vha khou bika khayo vha tshi fhedza u tshi vhibva vha kongonyedza uri u kone u sala wo ita zwavhuḓi lune uya kona u farea kana u farana, vha dzhia luselo lwavho vha lu ṱanzwa vha lu omisa vha tshi fhedza vha ḓa vha thome vha hafhu u ita zwigwada zwigwada zwigwada zwigwada zwa muroho vha fhedza vha dzhia muroho wa vho kha luselo hanefha ḽa kha luselo vhaya nṱhaha fhethu hune a u i muṱavha a u koni u dzhena buse mara hu tshi dzhena hune ha vha na ḓuvha uri u kone u ṱavhanya u ome.

Vha tea u dzula vha tshi sedza uri ṅwana o tsireledzea nga u ṱhogomela hune ṅwana a vha hone na uri o dzula zwavhuḓi na uri avhe u tsireledzea na fhethu hune murundu wa vha hone vha tea u thoma vha u sedza uri ndi fhethu ho lugela na lugela na uri hu ḓe hu dzule vhathu kana hu vhe hu na vhathu for tshifhinga tshingafhanani.

Zwiambaro zwi amba zwithu zwinzhi zwi bva kha uri munna wa hone ndi munna munna ḓe kana u dzhiisa hani zwiambaro fhedzi zwiambaro kha vhathu vha vhanna ndi zwithu zwa ndeme ngazwo vha tshi kona u renga na zwiambaro zwa u ḓura u ḓura.

Mvelele ya tshivenḓa ya kumalele ndi ya mbingano ndi ya musi hu tshi khou vhingwa muthu wa mufumakadzi a khou vhingana wa munna. Maḓuvhano vha ṱanganyisa tshirema na luisimane nga ḓuvha ḽithihi vha ya vha fhedzisa u mala vha ṋamba vha ri vha khou ita munyanya wa shira, vha tshi fhedza u ita wa shira vhana vha kho ita wa traditional une wavha uri wa tshivenḓa wa u ṱanganedza muselwa muḓini. Wa tshiisimane u itiwa ha vho musidzana ndi hafho hune musidzana a itelwa hone munyanya wawe, a tshi fhedza a kono isa kha tshiisimani ndi zwine zwa kho itea maḓuvhano.

A zwo ngo tea u ṱanganyiswa na vhuvhusi ha musalauno ngauri ndi marangaphanḓa a sialala ane a tea u tevhedzwa, futhi a tea u dovha a ṱhonifhiwa ngauri ndi sialala ende sialala i ya ṱhonifhiwa ngori vha vha kho ṱhonifha na vharangaphanḓa vhashu na vhomakhulu washu na vho makhulukuku washu na vhathu vha ne vha mirafho yo mu fhiraho uri ri kone u dzula ri tshi ḓivha kana ri tshi ṱhonifha sialala uri zwa hashu zwi nake futhi zwi vhe zwavhuḓi. Ri tea u ṱhonipha sialala tshifhinga tshoṱhe uri zwoṱhe zwi tshimbile zwavhuḓi kana zwi nake, futhi i a i ngo tea u ṱanganyiswa na vhu na na vhuvhusi ha si ha ha ha musalauno ngauri sialala i tea u ṱhonifhiwa na marangaphanḓa ayo a tea u ṱhonifhiwa uri tshifhinga tshoṱhe zwi dzule zwi hone zwi songo ṱanganyiswa na zwithu zwine zwa kho itea zwa musalauno ngori ri ḓo sala zwi si zwavhuḓi.

Vharangaphanḓa kha lushaka lwahashu vha vheiwa nga lushaka, a vha to khethiwa vha to vheiwa ngauri vho bebe lwa vha vharangaphanḓa, nga nga maanḓa kharo vharangaphanḓa vha vha sialala vha musanda a vha tu khethiwa ndi vhone vho to bebelwa u vha vharangaphanḓa, vho to bebelwa uri vhone vha dovha vha vharangaphanḓa vhane vha vhidzwa upfhi ndi vhone vha dzulela tshidulo tsha vhuhosi kana ndi vhone vha ta vha shango ngauri ndi vhone vhane vha vha vha vharangaphanḓa vha shango tshifhinga tshoṱhe. Ndi vhone vhane vha tea u vha vha phanḓa kha zwoṱhe zwine zwavha zwi kho itiwa zwa shango ndi vhone vharangaphanḓa vha lushaka, a vha khethiwi vha to vha to vheiwa nga vhathu vha havho vha to vha vha to ṋangiwa muthu o teaho uri a vhe ene mudzulatshidulo tsha vhuhosi, nga tshetsho tshifhinga.

Tsho thoma ndi tshi gudisa muthu tshivenḓa ndi tea u thoma u gudisa dzi pfhala ndoṱhe dzine dza vha uri ndi a e i o u, uri a kone u amba maipfi a ndumeliso zwavhuḓi musi o thoma ngo u guda dzi pfhala ndoṱhe. Ni thoma ngo u mu gudisa u ri nga matsheloni ndi matsheloni ku lumelisa zwi thoma kha uri Aa ndaa. Ane a tshifhinga kha ri muthu uri aa ane o uri aa o ri ndaa a wa munna na ene uri kharali wa mufumakadzi muthu ane nda kho mu gudisa uri aa wa munna uri ndaa ndi matsheloni kana ndi masiari kana ndi madekwana, ngo to ralo nga u to ralo zwi bva kha uri u kho mulumelisa hu lini.

Vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwo fhambananaho kha zwimima, zwi bva kha uri zwimima zwone zwo ima nga nḓilaḓe nahone vhathu vha kho ṱoḓa vho ambara zwiambaro nga nḓila ḓe, so sa tsumbo kharali hu munyanyani, munyanyani vhanna vha vha ambara dzi hembe dzine dzavha uri dzo itiwa nga mi dzi na miṅwenda dzi na malabi a miṅwenda ane avha o shumisiwa hanefho, ha dovha ha vha hu si na na vhafumakadzi, vhafumakadzi vha ambara miṅwenda yone iṋe mikhasi kana misisi kana ṅwenda wone u ne wo tou pakata, vha ambara zwezwo. Vhana vhabvana vhaṱuku vha ambara misisi vhafumakadzi vha vhafumakadzi na vhakegulu vha ambara miṅwenda vhana vhaṱuku vha ambara masheḓo, vhatukana vhone vha ambara dzi tsindi.

Ndi ḓi pfha zwavhuḓi ende ndi a takala musi ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo fhambananaho zwo khetheaho, ngauri zwi to nṱalusa kana u ngita uri ndi ḓivheye uri nṋe ndi wa lushaka lufhio nga musi zwi khou ambiwa nga kha nyambaro yanga ndi pfha ndi wa nṱhesa kana ndi ndi wa vhudisa ngauri zwiambaro zwa sialala zwi zwavhuḓi zwiambaro zwa sialala ya hashu ndi zwavhuḓi sa vhavenḓa. Nṋe ndi ambara mukhasi kana musisi kana ṅwenda ngazwo ndi tshiri ndi zwavhuḓi ndi zwi a mpfhanela ndi ambara na malungu oṱhe na makunda na dzi sathaḽaithi, ndi vha ndo ambara zwothe na ndi kho tshimbila nga milenzhe kana ndo ambara maṱeki kana sendele kana mathaphuthaphu, zwi bva kha uri ndi khou ya gai nga tshifhinga ndi kho itani nga tshifhinga tshifhio.